Nke kile ka utlwela hore UIF, ke tjhelete eo we claim-ang ha o tswa mosebetsing, kapo o lokollotswe mosebetsing.

Ke founela banka ena ke botsa hore na ebe karete ya ka e sebeditse jwang moo le nna ne ke sa ya teng, ho ba tjhelete ya ka mo e bontsha e hutswe, empa nna ha ke soka ke be ke ya koo. Ke ntho e etsahalang jwang ena hobane tjhelete ya ka ha ke beile mo bankeng ke tshepa hore e bolokehile ke tshepetse ho lona batho ba banka, jwale le lona le mpolella hore ha le tsebe hore tjhelete ya ka e hutswe jwang moo, empa nna ke so ka ke fihla ke tlo tlameha ke etse jwang ke ye ho mang.

Phapang ke hore tswala ena, e sa ameheng maemong a moruo wa naha, yona e fixed, e dula e le fela jwalo ha ona mohlang o tla utlwa ho thwe e nyolohile kapa yona hore e ile tlase. Mara ena e amehang ke moruo wa naha e ka tloha ka hosane e nyolohile.

Kadimo ya letsatsi la moputso e na le tswala e kotsi hampe. Empa seo ka se etsang hore, o ikentshe ka hare ho sena, ke ho batla thuso, ho bo bathusi ba ditjhelete kapa ba thusang ka tsa dikoloto hore ho thuse ho patalwa yona tjhelete ena, mme nako e latelang hore o se iphumane o kgutletse hape kadimong.

Nka o eletsa hore, re download-e banking app ena ya hao mona playstore mme, ke o thuse ho ngodisetsa yona banking app ena e sebetse. Seo nka se hlokang ke nomoro tseo o di sebedisitseng ho bula banka, le nomoro ya hao ya ID, mme nka hloka le email ya hao. Ho tloha moo tsohle tla be di lokile banking app e tla kgona ho sebetsa mohaleng wa hao ngwanaka, kea leboha.

Ke ka mokgwa oo tjhelete e tsamaiswang ka ona. Nakong tsa hona tjena batho ba nkelwa ditjhelete ha ba kopane ebile tsona distokfele di nkelwa ditjhelete, mme nka ba eletsa hore ba batle tsela e bolokehileng ya ho banka le hona ho tsamaisa tjhelete ya bona. Ntle le hoo, distokfele ke ntho tse ntle haholo ebile di thusa batswadi ba rona haholo mona makeisheneng, mme nka eletsa le rona batjha re ithute ka tsona distokfele tsena, re di kenele re tle re tsebe ho ba le tshebetso e ntle ya tjhelete, le hona ho ithuta ho tshwarwa tjhelete le bohlokwa ba tjhelete. Hobane batjha ba matsatsing a kajeno tjhelete ha ba sa e bona ka letho.

Ho ena le motho eo ke mo tsebang a kile a e ba lehlatsipa la boshodu ba ho banka internet-eng. Se etsahetseng ke hore motho enwa, o ne a batla ho reka dieta tsena tse fashion-eng, mme dieta tseno a di bona di bapatswa mona internet-eng di le sale-ng, jwale seo motho enwa a se entseng ke ho potlaka ho patala pele a ka batlisisa ka lona lebenkele lena la internet-eng le hore na batho ba teng ba sebetsa jwang. Ha ka batlisisa o ila potlakela ho patala tsona dieta tseo, mme we fumana ka morao hore hai tjhelete ya hae iketse fela.

Ke nahana hore seo se bakwa ke hore, batho ba bangata ha se hangata ba batla karete for mabaka a itseng tjhatsi. Jwale banka e batla ho batlisisa hore na lebakabaka la hore o bule karete ke lefe. Jwale ke nahana hore seo ke sone se bakang hore kopo tsa rona tsa pele ha re batla karete ya mokitlane di raelwa mokgahlelong wa pele kwana.